Ifowuni yam yokuqala yaba yifowuni endayiphiwa ngumama xa yena egqiba uthenga ifowuni entsha. Yandivuyisa kakhulu loo nto xa ndiyifumana ngokuba unintsi lwabahlobo bam babe nazo bona iifowuni.

Iifowuni kunye ne-intanethi zayenza yalula yonke le nto ngoba akho nto ungenongayifumani xa unefowuni kunye ne-intanethi. Andinoxhalaba tu ke kanti, ndingavele ndiphole ndingene kwi-intanethi efowunini yam, ndilandule ukuwukhangela lo mdlalo ukuze ndikwazi ukuwustrima ndimbukele ngoku ndihleli apha ebhasini.

Wonke umntu uyayithanda iWi-Fi yasimahla kwaye loo nto yenza ukuba ube mnintsi umntu oqhagamsheleyo kuyo. Kolo luhlu lwabantu abaqhagamisheleyo kungenzeka ukuba kukho izigebengu eziba iinkcukacha zabantu ezifowunini zize zenze ubukrelemnqa nobugebengu ngazo ezo nkcukacha. Ukuzikhusela andingeni kwizinto endingazaziyo ukuba ziintoni kwaye endingazaziyo ukuba ndizithunyelelwe ngubani.

Ukuchitha ixesha ngaphandle kwefowuni kungandenza ndizive ndinomzwa ndedwa. Ifowuni yinto yokuqala ukuyijonga xa ndivuka, iphinde ibe yinto yokugqibela uyijonga xa ndilala kwaye nalapha emini ndiyayisebenzisa ndiyisebenzisela into enintsi ke phofu ebalulekileyo, iphinde igcine nolwazi.

Amakhasi onxibelelwana aza neengxaki ezininzi kunye nengcendezi enintsi kakhulu kulutsha lwanamhlanje. Ngoba bafuna ukwenza yonke into abayibonayo efowunini ibe loo nto ingekho kuluhlu lwezinto ezilungileyo. Amakhasi onxibelelwana athatha ixesha elinintsi lemini, endaweni yokuba umntu wenza izinto ezibalulekileyo ujonge efowunini uxakeke ngala makhasi onxibelelwano. Ifuthe labangane lunintsi ke kula makhasi onxibelelwano kwaye abantu bakopa nabantu abangabaziyo besenza izinto ezingalunganga.

Ukuxhatshazwa kumaqonga onxibelelwana yinto exhaphakileyo kakhulu leyo ngoba abantu abahlwaywa kuyo yonke loo nto. Iinkampani zamaqonga onxibelelwana azenzi ngokwaneleyo ukulwa uxhaphazo lwe-intanethi. Umna ndicebisa ukuba abantu bohlwaywe ngokuba bahlawuliswe imali ethile ezawunikwa ixhoba kwandule ke ngoku bangakwazi ukungena kwikhasi iintsuku ezithile. Bazawutsho bayazi ukuba ayilunganga into yokuxhaphaza abantu kumakhasi onxibelelwana.

Abantu kufuneke bayazi into yokuba kula makhasi onxibelelwana hayi wonke umntu uneenjongo ezintle kwaye ufuna ukwenza okuhle. Abanye abantu bajonge ukwenza ubugebengu kwaye balinde abantu abasasaza iindawo abakuzo ukwenzele bayobaxhwilela khona kwezo ndawo okanye babalandele. Xa usasaza indawo okuyo uzenza ukuba ungaphephi kwaye uzifaka ebungciphekweni.

Kubalulekile ukuba siwumamele unomathotholo ukuze sihlaziyeke ngokwasengqondweni, sizazi izinto ezenzekayo ezindaweni ezisingqongileyo, ezo zinto ziquka uqikelelo lwemozulu. Ukukuphendula ke, ewe, ndiyammamela unomathotholo ukuze ndilwazi uqikelelo lwemozulu kunye nezinto ezenzekayo kwiindawo ezindingqongileyo.

Abantu bayifuna apho ikhoyo iWi-Fi yamahala kwaye loo nto iye ibe yingxaki kwiindawo yamathala eencwadi ngoba abantu baza ngobunintsi babo ukuzosebenzisa le Wi-Fi yamahala. Ize ke ngoku loo nto yenze kwa le Wi-Fi icothe ngoba umnintsi umntu ongene kuyo, abantu abayifunela izinto ezibalulekileyo bangayifumani kakuhle.